Amadlozi abalulekile, hhayi emikhosini kuphela, kodwa kuwo wonke umuntu ophila la emhlabeni. Amadlozi abalulekile emikhosini ngoba amakhosi angeke aze akakwazi ukuthi ahole isizwe esikhulu uma ngabe kungenamilayezo yamadlozi noma bengazi ukuthi amadlozi ayawuvuma yini lowo mcimbi loyo. Uma ngabe kunemicimbi, kuzomele ukuthi babuze kqala edlozini ukuthi lowo mcimbi lowo wamukelekile. Noma mhlampe-ke kuzomele ukuthi batshelwe yidlozi ukuthi kube nomcimbi othize kuze-ke abantu bonke bajabule nawo amadlozi ajabule. Ngoba-ke uma ngabe amadlozi awalandelwa kahle ayadala iy'nkinga kakhulu endaweni kuba nezimvula ezingapheli, iy'khukhula, kube nendlala kakhulu noma mhlampe imvula ingabikhona kakhulu, kube nendlala, kungabi nalutho nje ephathekayo. Yebo.

Ngicabanga ukuthi lokho kuneqiniso ngoba phela ukudla okulinywa ekhaya akusukudlala olukuthi kune mijovo noma mhlampe ukudla olukuthi kuyakhuliswa, noma kusheshe kukhuliswe ukuthi kube kuningi noma kube kukhulu ukuze umuntu akwazi ukukudla, cha. Kodwa ukudla elukuthi kuyazimilela khona ngokwakho kube nomsoco olusuka ngendlela elukuthi kumele kube msocongayo. Ngakho-ke okwasey'tolo ukudla kuvame ukuthi kungabi nomsoco ngale ndlela leyo ngoba-ke okuningi kusuke kukhuliswe ngendlela engafanele ukuthi khuliswe ngakho kuthiwa genetic, genetically modified. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi sidle kakhulu ukudla esizitshalele kona ekhaya.

Isikhathi esiningi kuvame ukuthi kungabi nomehluko omningi ngoba yebo isiko noma ulimi lungangafani, kodwa usiko lona kuzogcine lufana. Ngoba sonke singabantu singabantu bakwantu sonke siyenza into efanayo. Okuhlukayo kakhulu kungaba ulimi mhlampe noma izinto zokwenza kodwa inhloso ukuthi sonke siyenze into efanayo. Abaningi vele bayaya entabeni mababuya bathola izipho ney'mpahla ezintsha. Lokho-ke kusetshenziswa abantu abaningi bayakwenza ngokweSuthu, bayakwenza ngokwesiZulu, bayakwenza ngokwesiXhosa, bayakwenza ngokwesiNdbele, bayakwenza ngokwesiTswana, ngokwesiPedi. Kuningi koda kona kugcine sekufana futhi kugcine sekufana nje ngempela kuba yinto nje eyodwa efanayo kuhluka.

Ifilosofi yobuntu yangenza nje ukuthi ngizizwe ngenye indlela emphakathini. Kwakuyenzakala emphakathini wangakithi kodwa sahlangani-ke singabantu ngoba kade ugesi ukhethile, abanye benawo abanye bangenawo. Sahlangana ukuthi laba abanawo ugesi ngcono-ke bafake laba abanawo ugesi besicela ukuthi-ke basifakele izinto emafrijini ukuze lezo zinto lezo sikwazi ukuthi sikwazi-ke ukuthi izinto zethu zingamoshakali, ubuntu basebenza lapho-ke. Abantu bayasebenzisana ngokuthi sitshelekane ngokubeka, ngokubeka izinto emafrijini. Nokuthi sikwazi ukuthola amanzi wokugeza ngoba kwakuyinkathi ze-winter kubanda nje ngempela iy'nkathi zamakhaza. Yebo ifilosofi nyobuthi yangishukumisa lapho.

Okokuqala akumelanga ukuthi sigxekane ukuthi umuntu usebenzisa usiko olunjani ngoba mesingabantu asidalwanga ngokufana kodwa sadalwa umdali oyedwa, kodwa izinto esizozenza angeke zize zifane. Ngakho-ke ukuthi sicele umphakathi ukuthi ufake ifilosofi yo ubuntu ukuze umndeni ukwazi ukuba nomfihlo ekahle futhi enesizotha ethulile. Ngakho-ke leyo filosofi ingasebenza kakhulu lana ukuze-ke kukhulunyiswane nomphakathi ukuthi yebo la bantu laba abasebenzisi lolu siko kodwa akusho ukuthi singasizani ngoba sonke singabantu bakankulunkulu sonke kumele sisizane sonke singabantwana bakankulunkulu. Ngakho-ke kufanelekile futhi kuyinto enhle kuyisibonakaliso esihle sokuthi sixhasane sikhaphane.

Ubulili budlala indima ehlukile ngobulili kwayo. Ngisho kanje yingani? Thina singabantu ubulili buba nendima yayo mekuza ezintweni ey'thile. Ngokomncwabo manje especially kwamaZulu, omama bona basokolisane ekutheni bona balungisa izinto zasekhishini obaba bona balungisa izinto zangaphandle. Omama balungiselele izinto zomncwabo, ukudla nakho konke. Umndeni wona ozobe ulungiselela izinto elukuthi obhokile nemigodi. Obaba bona bayenza sure ukuthi balungisa izinto zomgodi, izinto zangaphandle, ukuze umncwabo ube nomqubeko phambili phakathi kobulili. Omama bathi besebenza ekhishini, obaba basebenza ngaphandle.